Yebo, amabhange kufanele alinganiselele inani lesikhathi i-overdraft ukwenzele ikhasimende lingagcini selizithola selisenkingeni yezezimali ngokuthi selicwilile, alisakwazi ukuphuma ezikweletini. Ukulinganisela akuyona indlela e-right engasetshenziswa.

Okokuqala nje ibhange lelo ngeke ngisalethemba. Kungabonakali ukuthi kungenzeka ukuthi khona umonakalo othe wabakhona okanye okungahambanga kahle. Ngingaya kulelo bhange ngiyobuza ukuthi kwenzakaleni.

I-compound interest, i-interest oyithola kwi-interest. Mengabe uno-hundred randi umzekelo, uzala u-fifty phesenti or uzala u-five phesenti ngonyaka. Ukupheleni konyaka wena uzobe usewuno-hundred and five randi ngenxa yalowa five phesenti ewuzalayo.

Ngingaqale ngithole isizathu sokuthi uyini unobangela ukuthi bangafuni ukubhatala umshwalense. Uma kuwukuthi angiyiswisisi kahle okanye abanazo, ngiyaqala ngithatha amarekhodi ngiyahamba ngiyisa kwabomthetho kube yibona abadila naleso simo.

Uhlelo lomngcwabo kusiza kakhulu okongeni imali, ikakhulukazi nesikhathi somngcwabo okanye engakangcwatshwa umufi loyo. Ekuhambeni kwesikhathi mengabe esengcwatshiwe iyasiza ngokuthi inikeze futhi imali ukuthi ukwazi ukuqhubeka nempilo noma engasekho futhi umufi. Kuyawusiza umndeni ukwazi ukuthi uphile.

Kuyethusa ukuba sengozini nemoto encane ngoba imoto incane ishayeka kakhulu, kukancane ukuthi isimo esishaqisa ngoba kuzomele ukuthi futhi uqale phansi uyoyilungisa. Isikhathi esiningi ayibe isakwazi ngisho ukulungiseka, kuyethusa impela.

Ngabe umshwalense ukhava wonke umuntu osemndenini okanye ukhava abantu abangaki, kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi umshwalense uphume nanokuthi eziphi izinto ongasisiza ngazo lo mshwalense. Ngabe uyayikhipha imali, uyayikhipha i-transport? Kuyinini kahle kahle lo mshwalense osisiza ngale okanye ongasisize ngako.

Abantu abafana nabakwaMartins engingasho ukuthi , ithanda ukuba phezulu. Akumele ukuthi bazifake esimeni se-overdraft kakhulu kodwa futhi ingabasiza makuwukuthi khona abakufunayo okusemazingeni aphezulu ngokwezimali.

Njengomuntu osaqala ukusebenza ngabe i-medical aid into engizoyidinga ngempela, ngizoyi-afford-a, ngizokwazi futhi ukuyibatala kona? Kuyadida kodwa ngiyacabanga ukuthi i-medical aid iyona ezongisiza noma kwenzekalani kumina okanye kumndeni wami so i-medical aid-i ngizoyidinga futhi iyadingeka.

I-overdraft kuba i-interest kwenye i-interest kanti isikweleti kuba yi-interest ebenivumelene ngaso nalowo obuboleka kuyena imali kanti i-overdraft yona ngingathi ukuthi beningavumelene, benivumelene kodwa isikweleti .

I-gap cover umshwalense owenzelwe ukuvikela labo asebenayo i-medical aid ukubavikela ngokwezimali ikakhulukazi.

Unabazali asebekhulile iy'ngane ezincane. Uma ungabe ukhetha uhlelo lomngcwabo, kumele ukhethe uhlelo lomngcwabo oyozakwazi ukuthi libandakanye nabo labo bomndeni wakho, ikakhulukazi abadala, asebekhulile okanye izingane ezincane abangeke bakwazi ukuthi bazinakekele wena uma ngabe usungasekho emhlabeni unlike abantu abaseyabasha abasakwazi ukuthi bazisebenzele.